Ukudla kwesintu sekwathusa kubantu besimanjemanje, sebazi lokhu kwesimanjemanje okusheshayo njengo ma-takeaway kanje, okwesintu nje abasakudli imvama abasakudli nhlobo.

Yebo, ziyashintsha kakhulu nje futhi. Esikhathini samanje, izinto azisenzeki njengoba zazenzeka emandulo izinto sezenziwa ngenye indlela manje. Abantu benza nje ngendlela yabo abayithandayo.

Abafana sebezoba iy'nsizwa, ngithi njengoba senindlule kule sigaba sokuthomba senizoba iy'nsizwa manje angeke nisaba abafana. Kepha yonke into kuzomele niyenze ngokucophelela, ngoba kuningi ukugula kulo mhlaba. So, yonke into umuntu enze abuya agawule, abheke ukuthi wenzani, nobani, kephi, nasiphi isikhathi na. Yonke into kuzomele niyiqaphele ngoba senizongena emhlabeni-ke manje.

Ngizizwa ngijabule kakhulu ngibe ngiyinsizwa kaGedleza uZimbawu. Ngijabulela nehembe elalihlobe ngombala ophuzi okuphaphathekile kuya kosagolide owawu mnyama, unama bala amnyama agoqwe ngohlobo olusiyingi lwa maqabunga. Ngithi nje ngidlulisa ukubonga okukhulu ukuthi ngiwumfana, ngiyindodana yakhe ngingedwa.

UNomalungelo Zulu uneminyaka ewu-twelve. Umcimbi wakhe waba impumelelo ngoba umphakathi wahlangana wenza into emangalisayo. Wonke omakhelwane bahlangana baka Nomalungelo bakhipha umnikelo benikela ukuthi uNomalungelo umsebenzi wakhe wokuthomba ube yimpumelelo. Wonke umuntu wayetshakadula kumnandi kunjeyaya.

Badlala indima yokukhusela abantwana babo ngoba bakhusela kakhulu iy'ngane zabo, bayazifundisa ukuthi noma kungathiwa kwenzakalani, ukhulelaphi kodwa kumele ungakhohlwa ikhaya, ungakhohlwa indlela enikhuliswe ngayo ekhaya.

Ngiyacabanga kwesiko lwasekhaya, la ngasemphakathini wangasekhaya, lapho khona iy'ngane ziqhuba usuku lwamaZulu zisina mihla namalanga. Malithambama ilanga loko kubaluleke kakhulu emphakathini ngoba iy'ngane azenzi izinto ezirongi aziyi ukobhema, aziyi ukophuza kepha zifokhasa ekuthenini ziyosina ingoma loko kwehlisa ubugebengu emphakathini wethu nabantu abazobe mane bayashabalalise ikusasa labo ngotshwala nangezidakamizwa.

Amasiko okulungiselela ukudla awekho nomthelela omuhle neze, emzweni wobunikazi bamasiko nokuqhubeka kuzoba nzima impela so anomthelela omubi ngoba kuzogcina esephela amasiko noma engasalandelelwa amasiko.

Uhambisana kahle nami impela, ngoba nami imbala ngiyawulandela ngoba angeke ube umuntu ngaphandle komuntu uyamdinga omunye umuntu, ukuze nawe ubuntu, ukuze uqhubeke uye phambili udinga usizo lomuntu naye ukuze aqhubeke aye phambili udinga usizo lwakho. So, umuntu uwumuntu ngabantu.

Amasiko siwalandelela kakhulu emndenini wami uma kushoniwe, ngoba siye sigqoke izingubo ezimnyama nsundu ezimyama thu. Ukuze sisuke sivalelise noma sizilele lo ohambile, siphinde ngosuku lomngcwabo sicule izingoma zesonto ngoba sisuke sibona ukuthi simdinga kakhulu uNkulunkulu ngaleso sikhathi and futhi sisuke sifuna amamkele ezulwini. Siphinde futhi sazi ukuthi umuntu uma eshonile ngomlindelo, ngosuku lomlindelo akalali egcekeni ngoba sazi ukuthi uzolanda abanye, alande, alande, alande, alande size sife sonke.

Amadlozi avikela kakhulu abantu abasuke bekholelwa kuwona futhi ayahlonishwa-ke impela uma kunemicimbi ngoba ashiselwa impepho aphiwe ukudla. Atshengiswe nokuthi ayahlonishwa, amadlozi nje ayindima enkulu empilweni yomuntu omnyama.